Nna ngwaneso e seng hampe a ha ke no kgona ho thusa hobane sekoloto seo e ikentseng ho sona a ha ke no kgona ho thusa hobane le tjhelete ya teng o tlo e patala ena le tswalo and wa ba tseba batho ba bang jwang hobane ha o sa e patale tjhelete ya hae, o tlo qetelletse a nkile thepa ya hao ka tlung hore o mo fe nna, nka o jwetsa hore feela mohlomong o mo fe kapa o mo tshwarise something-nyana fela ka tlung, o ka mo tshwarisa mohlomong ketlele le toast and then etlare ha o so na le tjhelete, o tla kgona hore o mo patale.

Ntate wa Tshepi, papa Tshepi ke ne ke kopa feela hore ha ba re ka re ekeletsa tjhelete mo karateng hobane ne ke batla hore re kgone ho rekela bana diaparo tsa mariha tjeka e sa le mariha hobane ke ya tseba di theohile etlare ha o kena lehlabula e be sentse e le hore tse dintho tsa bana re di rekile, e tla be se le taba ya hore ra patala feela, re tlabe re ya bona diaparo mme jara e le e latelang hobane hona tje bana ba ba di hloka diaparo tsa mariha ebile yona tje sentse di qadile di theohile mo mabenkeleng. Jwale mohatsaka ne ke kopa hore se ke bontshane ebile ke bona ho re nka ebile ha e le ngatanyana tswalo ya teng e ba nyane ho re e patala, ke ya h o kopa tahleho. Ntata Tshepi ha re ka utlwisisana feela moo hore bana ba fumane diaparo tse mofuthu, ba tshwane le bana ba bang.

Tabeng ya dibanka ha di fana ka mokitlane oo taba ya tswala a ha bana. Taba ya tswalo enngwe tjheleteng e ka nako enngwe e ba mathata ka nako engwe ho batla tjhelete e hodimo ba bang ba na le batla tjhelete eo ho tlase jwale ke nahana e tla ba betere ho ya ka maemo a hao le moruo wa hao ka moruo wa naha letswalo e sa ameheng so ke nahana hore e tsamaye jwalo kapa mohlomong ho be le tjhelete e itseng e leng hore o ka patala yona ka kgwedi le kgwedi e tlabe, e leng hore ha e no feta morwalo wa hao wa bona. Ntho eo o tshwanela nkare mohlomong o nkile hundred ranta o ka kgona ho e patala habedi, mohlomong o patala. Fifty five ka kgwedi ya pele, mohlomong kgwedi ya bobedi e be fifty, five feela jwalo. O se ka ba tswalo e ngata haholo bao jwetsa ka di ninety ranta atjhe.